Ntate kea tseba hore wa nrata hape, le nna kea o rata. Hape kea utlwisisa hore ntho e oe etsang kannete e kotsi. Empa ke tlameha ho bua nnete keo jwetse hore e ama bophelo ba ka hape le bo ngwana ba ka. Ha ke na batswalle. Batho ha ba batle ho ba metswalle ya ka hobane ba o tshaba le nna ba ntshaba. Mme hape ba ba ipoloka bo bona. Ke nahana hore mohlomong re lokela ho nahana ka ho nkisa sekolo se nang le bodulo se hole moo batho ba sa tsebeng hore o mang kapa o etsang. Ke nahana hore sena se tla nthusa. Hape se tla nketsa hore le nna ke bane le botjha le bo ngwana bo lokolohileng.

Ke nahana hore ditheko tsa Bolt le Uber di ya utlwahala hobane di fana ka tshebeletso e ikgethileng. O nkelwa hae mme o theohe mo wena o batlang. Ba boetse hape ba lemosa ha o na le ho phahama ha ditheko. Ke theko eo re e lefang bakeng sa boiketlo.

O bua nnete nna lekeisheneng ha se ntho e ke bonang haholo e ya di-bicycle. Hangata ke di toropong mane mo bonang hore ho na le di-lane tsa di-bicycle tse kgethehileng. Rona kannete ha eso fihle tshebetso ena ho rona.

Dumela ke rekile diphahlo ho tswa mose. Ke ile ka fumana mohala matsatsing hore sekepe seo se tshwereng di-container tsa ka ba se emisitse. A jwale e se e le matsatsi mme kutlwisiso ya ka hae sa le yo. Ke kwatile jwalo hobane ke na le lenyalo matsatsing a mabedi a tlang. Mme mese eo nna le bana ba ka o tshwanetseng re apare e container-eng eo. Jwale ke batla ho tseba hore ke eng se re ka se etsang hore ke fumane container eo? Nka kgona hore nna ke itatele kapa ke eng hape seo lona le ka nthusang ka sona, hore ke tle ke fumane container eo?

Ya utlwahala, empa hase ntho e ntle hore Soweto ke yona e fumanang toka le kganya ka nako yohle. E etsa hore ho bonahale nkare apartheid e ne e lwanelwa feela mo Soweto. Hape ebile e boetse e fumana melemo ya meruo ka baka la sephethephethe se phahameng sa bahahlaudi. Kea tseba nna hore hona le makeishene a mang a tshwanang le bo Sharpville, le bo Langa a ileng a hlahella ka nako e ya kgethollo.

Bakganni ba dilori tse tsamaisang thepa, ba kganna dihora tse telele ntle le kgefu kapa khampani. Ho otla di nako tse beilweng. Sena se ba ka mo kgathala le dintho tse ding tse ka etsang hore ba etse dikotsi. Le ditsela hape ha ngata ha di ntle, mme sena se ka etsa hore ba ska bona hantle ba ipone se ba le mathateng.

Tjhe, ha ke soka ke e bona tsela ya bicycle moo ke dulang hobane ke lekeishene. Hangata ntho tsena di etswa mane ditoropong.

Ke nahana hore rona re ne re kganna ka lebelo le tlase hobane, re ne re batla ho qoba di kotsi hape re ne re sa batle ho beha bakganni ba bang tlasa kgatello. Ntho e ngwe e ke e belaelang ke hore rona re ile ra ema ka nako tse ngata ho feta lona.

Ke qeta ho fihla renkeng ya ditekesi. Feela ke hlokomela hona jwale hore ho na le strike sa ditekesi, ho hlakile hore sena ha se a phatlalatswa. Hoseng jwalo nkabe ke entse mekgwa e meng. Ke bona nkare ke tla dieha ho leka ho etsa mekgwa e meng ya ho kena mosebetsing.

Ditekesi di na le monopoly e ngata haholo makeisheneng. Ho hlokahala mekgwa e meng ho theha tlhodisano e phetseng hantle. Hape se se tlo tswela bareki molemo le ho thusa ho sireletseha le ho boloka tjhelete.

Tjhehe ke ne ke se batho ba neng ba ipelaetsa kgahlanong le ho patala tjhelete ena ya e-toll. Haholo hobane ke ne ke se na koloi ka nako eo.

Ntho ya pele ke tlo e batlang ke ho tseba hore di-passport-o tsa rona di na le matsatsi a lekaneng hape di eme hantle. Ho feta moo ho bohlokwa ho tseba hore leeto la rona le tlo nka matsatsi a kae kapa ona dihora tse kae. Re tlo ema kae le ntho tse jwalo. Sena se tlo re thusa hore re tsebe hore re etse leeto la rona le be hantle mme le be monate.

Dumela o no batla ticket ya ho ya kae? E tlohe kae? Ho lokile e re ke hle ke ho lokisetse. Ke hle keo jwetse le hore tjhelete e tla ba bokae, mme o tlo e fumana kae bese eo. Mme hape le hore ha o kgutla ho tlo etsahala jwang.

Tjo motswalle wa tseba ntho e na tenneng haholoholo sefofaneng sena, ke hobane ha re ne re reka ticket ba ne ba re e kopantshitse le dijo. Jwale ha re se re le mafaufaung, re se re jwetswa hore dijo tsena di a rekwa mme ha o kgone ho sebedisa karata. O tlameha hore o ba ne le tjhelete sebele. Nthwena ke bone e le mpe haholo hobane ke ntho e tshwanetseng ba re jwetse pele re kena hore re tle re itokisetsa. Le ka mo ba neng ba tshwara bana e ne e le ntho e sa thabiseng haholo. Hobane bane ba ya ho batswadi ba ba jwetsa hore bana ba bona ba etsa lerata le ha ba lla. Hao le motswadi wa tseba hore bana ka ngata ha ke o kgona hore o ba laole hore bathole ba lle ha ba batla ho lla.